Ho bolela hore na motho enwa dilemo tsa hae ha di sa mo dumella ho etsa tse ding tsa dintho. Hore o se a le moholo haholo hore na atjhe, a ka etsa tse ding tsa dintho.

Nna tjhe, kannete ne nka rata ho phela mehleng eo hobane hono hona le hlompho, hona le kgutso. Ho ya ka moo dintho di etsahalang hona jwale, ke hore motho ha o sa kgona le ho kgalemela ngwana ya dulang motseng oo ka nqena ho wena hobane ho tla thwe ha se ngwana hao, ha wa lokela ho mo shapa le ha etsa phoso. Ebile bana ba hona jwale ba se ba rwakana feela diterateng mona. Atjhe, tjhe ba etsa dintho tse ngata tse tswileng tseleng. Tseo le wena o le motho o moholo o sa kgone hoba kgalemela. Nna ne nka rata ho phela mehleng ena ya kgale hobane ya hona jwale ha e nsebeletse. Ena le ditokelo tse ngata haholoholo. Ke hore di ngata hona hoo batho ba teng ba sa tsebeng le hore boikarabelo ba ditokelo tseo tsa bona ke difeng?

Mokgotsi, ke sa ya kwana Qwaqwa ha nkgono wa ka. Joh! Ha o tsebe na ke lo ja ha monate jwang? O tla ba nketsetsa dipabi, a mphehela moroho ona wa mona wa hae o monate wa se bitsa. Ke tlabe ke e ja poone ae jetseng ka jareteng ya hae. Yoh! Ke lo ja ha monate hle! Ebile ke lo ja le jam-e. Atjhe, Qwaqwa ho monate hle! Ebile ke tloba le nako ya hore ke shebe dithaba tseno tse mono tse ntle.

Nna ka hobane ke modumedi ebile ke a rata ho rapediswa. Nka rata ho rapediswa ke batho bao ke ba tsebang, eseng batho ba tswang kwana feela ba reng ke batho ba kereke ba tlatla ba tlo nrapella. Tjhe, eno nka se e dumele hobane batho ha ba sa tshepahala. Nako e nngwe e tloha ele ditsotsi ba tlo utswa ntlong ya hao.

Nna maikutlo a ka ka batho bana ba fapaneng. Tjhe, ha kena bothata hobane ke ithuta ho bona ka tse ding tsa dintho. Hona le ditsela tseo ba etsang dintho tse ding ka teng jwalo ka bo dikereke tsa bona, dijo tseo ba di jang, dipuo tse ba di buang. So, kannete ha kena bothata hobane ra ithuta ho tswa ho bona le bona ba ithuta ho itseng ho tswa .

Ke nahana hore sena se bakwa ke tsela eo batho ba nahanang bebele ka teng kapa tsela eo ba e hlalosang ka teng. Batho ba bang ba hlalosa bebele ho ya ka maphelo a bona, ka maphelo a bona ka tsela eo baneng ba e phela kgaleng. Ba bang ba e hlalosa ho ya ka moo ba nahanang hore ke tsela ya bona e lokileng. Sena se etswa ke menahano e fapaneng fela ya motho e mong le mong hobane re le batho ha re nahane ka ho tshwana. Jwale hee, ebe bebele ena re e bala ho ya ka ho se tshwane. Kutlwisiso ya rona ha e tshwane empa le ha mantswe a teng a tshwana e mong le mong o batla ho e etsa ka moo e dumellanang le bophelo ba hae ka .

Mefuta ya dijo eo ke e tsebang ke bohobe, malamohodu, dikgobe, dipabi, moroho, ee. Nna ebe ke rata malamohodu haholo hobane ke utlwa o le monate ho feta tsena tse ding.

Mosadi wa mosotho o lokela hore a apare ka tsela e itlhomphang, e bontshang hore na ke mosadi wa mosotho. Sena se bolela hore o tlameha o apare mose ka nako tsohle, le hloohong o dule o rwetse, le tse ding hape. Motswadi o lokela ho hlompha monna wa hae, a mo etsetse hantle, a mo phehele, a mo ngwathele, a mo hlatswetse, a hlomphe batswadi ba monna eno, a hlokomele le bana.

Rona mona hae ha re phehetse kantle, ho musi o mongata ebe o tla tswela kantle mona ebe ho ya ho batho ba bang, baahisane ba rona. Le hape moo tlabe re phetse teng, re tlabe o siile botsho, kapa bona boputswa ba molora ho bontsha hore mona ne le leifo mona. Mona ho no phehelwa teng.

Ha hona le lebollo nna hae mona nka pheha nama ya nku, ka pheha moroho, ka o pheha Sesotho. Ke se ka ka tshela dinoko, tshela letho. Ka pheha moroho, le mokopu, le ditapole hobane ke tsona tseo batho ba di ratang.